Ngingakhathazeka ngezinkinga engingabhekana nazo. Njengokukhathazeka ngokuqinikisekisa ukuthi imali iyafika. Ukungabaza ukuphepha kwendlela yokuthumela imali. Ukufuna enye indlela ephephile, ukukhathazeka ngomuntu oyamukelayo. Isifiso sokusiza noma kunjalo.

Kuvusa ukuthula kwengqondo nokuzizwa ngiphephile ngoba ngiyazi ukuthi uma mina noma ilungu lomndeni lihlushwa ukugula okukhulu noma ingozi sizoba nosizo lwezezimali olungasiza ukunciphisa umthwalo. Ukucabanga umshwalense kukhombisa uthando ukuzimisela kanye nesibopho sokufuna ukuvikela impilo nabakuthandayo.

Izinga lesevisi yamakhasimende, amanye amabhange anikeza isevisi engcono ngokushesha nebanzi. Uma ibhange linikeza ukuguquguquka noma izinsiza ezenzekalayo izinzuzo ezihambisana ne-overdraft. Amabhange amaningi anikeza i-overdraft ngezansi nenzalo noma enesikhathi esithile sokungakhokhi inzalo.

ezibalulekile uma ngikhetha inqubomgomo intengo neyenzuzo. Inani lemali yenyanga maqondana nemali ezokhokhwa izinto ezikhathazayo kakhulu izindleko zenyanga. Ingabe ngiyakwazi ukukhokha imali yenyanga ngaphandle kokuphazamiseka kwezimali zami?

Ngokwengqondo lapho wazi ukuthi umndeni wakho uvikelekile ngenxa yomshwalense wempilo kusho ukuzizwa uphumule, ukungabi nandaba nokufa, ukuvikeleka kwekwisasa, ukunciphisa umthwalo wengqondo, isenzo sokunakekela. Ukuba nomshwalense wempilo kuyindlela yokuletha ukunethezeka kwengqondo nokuphila ngokuzethemba.

Bona, igama nginguNoluthando Luthuli. Ngicela ukubuza mayelana nenqubo yokufaka isicelo se-UIF. Ngidiliziwe emsebenzini ngenxa yokwehliswa kwesabelomali enkampanini. Angikaze ngilindele loku futhi manje angazi ukuthi ngizokwazi kanjani ukubhekana nezindleko zami. Ngicela ningisiza, ngifuna ukwazi ukuthi yini okumele ngiyenze ukuze ngifake isicelo. Nokuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu athole imali.

Ukwazisa ngokugcwele amakhasimende uma ikhasimende lingazi ukuthi lizokhokhiswa malini noma kanjani. Kungangena esikweletini ngokungazi okuholela ekuthembeleni njalo kwi-overdraft ukuze liphile. Lokhu kudala umjikelezo anobungozi bokungakwazi ukuphuma esikweletini. Ukuvikela amakhasimende asengozini amakhasimende amaningi asebenzisa i-overdraft ngesikhathi esinzima. Njengokulahlekelwa umsebenzi noma izindleko ezingalindelekile. Ukwazisa ngemithelela kungabasiza benze izinqumo ezingcono.

Abazali asebekhulile izidingo zabo bangase babe nenkinga yokuhamba ukuzwa noma ukubona kahle. Bengase futhi bekhathale kalula. Umthelela ekukhetheni uhlelo lomngcwabo kudingeka ukuthi umngcwabo wenzelwe endaweni esondele enezinsiza ezifanele. Kube izingane ezincane, izidingo zabo zisheshe zikhathale. Azizwisisi ngokugcwele umcimbi futhi zingase zibe nezehlakalo ezingazinhle njengokukhala. Umthelela, ingase kudingeke ukuba kube isikhathi esifushane noma kube khona ozogada izingane ngesikhathi somngcwabo.